Uma ngihlala endaweni yasemakhaya. Uma ngizoya edolobheni ngebhasi, lokho kubalulekile ukuthi ngilale ngilungisile yonke into yami engizoyidinga ngakusasa. Ukuze ngakusasa ngivuke kahle ekuseni kusenesikhathi, ngikwazi ukulungiselela ukuyothola ibhasi lasekuseni eliya edolobheni. Ukuze ngizokwazi ukuthi uma ngibuya, ngibuye ngaleli elibuya ntambama, sengiqedile ukwenza izinto ebengiyozenza edolobheni.

Eziba khona uma usebenzisa ibhasi, ukuthi ibhasi lihamba ngesikhathi. Uma ngabe ilikushiyile ibhasi ngalesikhathi elihamba ngaso, kumele wazi ukuthi usuyokwazi ukuvuka futhi ngakusasa, ngeke usakwazi ukuthola okunye ozoqhubeka ngakho. Ilapho-ke kubalulekile ukuthi ibhasi lidinga umuntu ogcina isikhathi, ngoba ibhasi lisebenza ngesikhathi.

Ngokubona kwami, kubalulekile ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela ibhasi, ngoba basuke sebengasasebenzi, basuke beziphilise ngemali yempesheni, futhi engesuke ingenele zonke izidingo zabo. So, kungakho-ke lokhu kubalulekile ukuthi bathole isaphulelo ngoba basuke bengasatholi lutho, abasasebenzi, sebephileza ngempesheni yabo yobudala.

Kuyaye kube nehlelo lwezokuthutha, noma kuyaye kube nesimemezelo lapho khona kuzoba nesiteleka. Okwami okumele ngikwenze ukuthi, uma ngazi ukuthi ngalelo langa kuzoba nesiteleka, kumele ngelanga engizovuka ngalo ngiye emsebenzini, ngiyocela ukulalela ngaseduzane lapho engisebenzela ngakhona, ukuze ngingezukuphazamiseka ekusebenzeni kwami.

Into eyayidale kakhulu isiteleka, kuba abasebenzi uma bengagculisekile ngemiholo abayiholelwa abaqashi babo. Bese kuba nesiteleka-ke, abasebenzi banqabe beteleke, lapho kusuke sekuphazamiseka wonke umuntu. Kodwa into nje, ikakhulukazi edala isiteleka kuvamise ukuba imiholo.

Uma ngabe amabhasi engathembekile, ukuthi thina mphakathi sihlale phansi, sihambe siye kubaphathi bamabhasi, noma siye kwizikhulu ekuyizona ezengamele amabhasi, sifike sihambise izikhalo zethu, ukuze bezokwazi ukukhuluma nabashayeli babo babanike isikhathi esiqondile, isikhathi esizokwazi ukuthi singaphazamisi ukuhamba komphakathi.

Kuzoba nomthelela omkhulu ngoba imali isisuke yagijima yayo phinda phindeka kabili. Lokho okuzokwenza ukuthi abanye babagibeli bamabhasi bangabe besakwazi ukukhona ukukhokha ngenxa yemiholo abasuke beyihola. Ngoba uma imali isinyuke kakhulu, uthola ukuthi bona abanyuselwe lapho abasebenza khona, imiholo yabo ilokhu imi ilapho. Kuzogcina sekuthola, sekuphazamiseka ukuthi bagibele ibhasi, sebengabi nayo kahle imali eyanele ekugibeleni ibhasi.

Ngiyancamela ukusebenzisa ibhasi, ngoba ibhasi lihamba ngesikhathi. Uma ibhasi lihamba ngehora lesishiyagalombili ekuseni, lizohamba ngehora lesishiyagalombili ekuseni. Kanti itekisi iye ihamba ngokuthi abantu sebegcwele yini kubona, kulona. Ayihambi, ayiveli, isuke nje ihambe ngisho kuthiwa ibizophuma ihora lesishiyagalolunye kodwa uma ingagcwele, uzolinda ukuze ize igcwale. Kanti ibhasi lihamba ngesikhathi, yingakho ngilincamela ibhasi.

I-Rea Vaya yibhasi elihamba izindawo ezikude. Futhi uma ufuna ukugibela leli bhasi, uyaye uthenge ithikithi lakho lokugibela, ezitolo ezifana nabo-Spar, nabo-Shoprite, lapho uzokwazi khona ukuthi uthole ithikithi, bokwazi ukuthi uthenge isithi noma uthenge isihlalo ozohlala kuso ukuze ungezu ukuthola inkinga uma usuthi uyogibela. Uma usuqhamukela usugibela awuvumelekile, kumele ube nethikithi ese likhokhele isihlalo leso osuke uzohlala kuso.

I-MyCiTi bus, yibhasi elihamba edolobheni lase Kapa. Futhi leli bhasi, uma uzogibela kulona uyaye uqale uthenge ithikithi, ukuze uzokwazi ukuthi lelo thikithi lelo kube yilona elizokukhokhela ukuhamba kwakho. Awukwazi ukuthi ufike ungene kulona ibhasi ungenalo ithikithi, uqala ngokuthenga ithikithi kuqala.

Isiteleka samabhasi sake sangiphazamisa kakhulu ekusebenzeni kwami. Ilapho khona emsebenzini engaze ngathola khona incwadi eyayinginothisa ngokuxoshwa kwami. Lapho ngangizongena emsebenzini ekuseni, uma ngithi ngiyavuka ngathola ukuthi amabhasi awekho, nesikhathi futhi sasesihambile, nezinye izinto engangazisebenzisa eceleni yezimoto eyincane zasengizingasekho. Lapho umqashi wami wangisayinisa khona i-warning yokuthi ngifike late emsebenzini, kanti futhi ngilove, ngilove emsebenzini ngoku nga ngingabikile.